A vakhegula vo tala lava va tshamaka emakaya na vana va vona a va kumi ku hlayiseka ka ku hetelela hikuva vana va vona va ya emitirhweni va ya tindhawini to hambanahambana kutani va tikuma va sele makaya va ri voxe kambe loko va ri etindhawini leti va hlayisaka vakhegula va kuma ku hlayiseka hi ndlela ya kahle va kuma swakudya va kuma ku hlambisiwa va kuma ku endla migingiriko yo hambanahambana leyi yi va tsakisaka va hlayeriwa switori va yimbeleriwa va dyondza ku ri wu nga vadyondza swo hambanahambana na hambi va kuma ku hlayiseka etindhawini letiya.

Ndzi lava tatana leswaku a ya evuhlayiselweni bya vakhegula na vakhalabye hikuva a hi kumi nkarhi wa ku va hlayisa la kaya hi tshama hi ri emintirhweni hi tshama hi ya hala na hala hi ringeta ku hlanganisa swilo swa vutomi ndza swi tiva leswaku tanihi xi Afrika vakhegula ni vakhalabye va fanele ku hlayisiwa hi va muti hi vana va vona hi vatukulu va vona kambe hikwalaho ko kala nkarhi ni ndzi ehleketa leswaku va nga kuma vuhlayiseki lebyinene ku tlula la kaya le kaya ra vakhegula na vakhalabye lava kumaka vuhlayiseki.

tele swilo leswi vanhu va tsandzekaka ku ti endlela loko ku fika malembe ya ku dyuhala ku fana na ku sweka ku basisa yindlu ku endla mitirho yo hambanahambana ku ti endlela swakudya van'wani ku ti hlambisa so swi kahle leswaku u kuma muhlayisi loyi a nga ta ku swekela a ku phamela van'wana ku dyisa hikuva mavabyi ma tele u kuma vanhu lava dyuhaleke va vabya va tsandzeka na ku khoma swakudya va ti dyisa muhlayisi wa va dyisa muhlayisi wa va hlambisa muhlayisi u basisa yindlu muhlayisi u wa swi kota ku endla leswaku munhu a tshama a hlayisekile mikarhi hinkwayo.

Kokwana u dyuharile naswona swi tele swilo leswi a nga ha koteki ku ti endlela swona tindhawu to fana na laha ku tshamaka vakhegula na vakhalabye evuhlayiselweni hi laha va hlayisaka kona vanhu va dyuhala vo fana na kokwana va va pfuna hi swilo hinkwaswo leswi va tsandzekaka ku ti endlela swona leswi va nga dyuhala naswona va va hlayisa handle ka ku hela mbilu va va lehisela mbilu va va hlayisa va va dyondzisa va va hlayisa hi vukheta va tiva ku ri mani na mani u na mavabyi yo karhi va n'wi hlayisa mayelana na mavabyi lama a nga na wona va n'wi pfuna a dya a tlhela a teka mirhi ya yena.

Vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simikiweke ekaya i ku pfuna munhu hi ku hlamba hi ku dya na loko a nga koti ku famba wa n'wi pfuna ku famba pfuna munhu hi ku basisa ndhawu leyi a tshamaka eka yona leswaku yi tshama yi basile u mu lunghisela swakudya hi ku mi swekela hi ku n'wi phamela loko a nga koti ku dya u n'wi pfuna a dya hi ku mu dyisa na ku vulavula loko a vula ku vulavula a ti hlamusela leswaku u ti twisa ku yini u titwa njhani n'wi yingisela a swi ti hlamusela u tlhela u hlamula hi ndlela ya kahle leyi nga mu vaviseki.

Ku hambana exikarhi ka nhlayiso wa le kaya na nhlayiso wa vadyuhari wa vutshamo i ku vatirhi va le vuhlayisweni bya vadyuhari va na vutivi va swi dyondzerile ku hlayisa vanhu lava dyuhaleke va na mixokoxoko hinkwayo va swi tiva leswaku vadyuhari va mavabyi lama vadyuhari va nga dyuhala hi ndlela leyi va fanele ku hlayisiwa hi ndlela yini hi swihi swilo leswi va faneleke va swi endla hi swilo leswi va nga fanelangiki va swiendla nhlayiso wa le kaya wu kahle na vona hikuva vadyuhari lava va hlayisa hi ndyangu wa vona kambe a va na vutivi bya swa ku va fane va hlayisiwisa ku yini.

A vanhu lava va faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i vanhu lava va nga pfukangiki va vabyaka va nga koteki ku tihlayisa va lavaka ku hlayisiwa minkarhi hinkwayo vadyuhari kumbe vanhu lava va tsoniweke hi ndlela yin'wani va nga kotiki ku ti hlayisa na vona vanhu lava vabyaka swinene va nga koteki ku ya eswibedhlele kumbe etitliliniki hi vona lava va faneleke va kuma vukorhokeri bya le kaya vanhu lava va lavaka ku tshama emakaya kambe va lavaka ku kuma mirhi na ku hlayisiwa hikuva va vabya.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya hi ntalo ku hakela mali ya mfumo hikuva va endlile leswaku ku va na ti-project kumbe ti-program leti ti endleriweke ku hlayisa vadyuhari va vabyi na vatsoniwa lava va nga koteki ku kuma ku pfuneka eswibedhlele na le tindhawini to hambanahambana laha ndzi va kumaka ku pfuneka mfumo wu humesile timali leswaku vanhu lava va kotaka ku pfuneka hi mukhuva wolowo.

Swikili leswi vatirhi va nhlayiso wa le makaya va faneleke va va na wona i swikili swa rihanyo swa vuxokoxoko nkoka wa ku pfuna hi miehleketo nkoka wa ku tsala no xiyaxiya xiyimo nkoka wa vutirheli bya rihanyo nkoka wa vutivi bya vukhale kumbe vadyuhari nkoka wa ku pfuna hi swakudya na nkoka wa vutlhari na ku hlayisa muxakaxaka hinkwavo wa vanhu hi swona swikili leswi swi pfunaka ku hlayisa vadyuhari vavabyi vatsoniwa vanhu hinkwavo lava va tshamaka emakaya va hlayisiwaka hi vona.

Ku ya hi mina home based care i vuhlayisi lebyi vadyuhari na vatsoniwa va byi kumaka ekaya vuhlayiseki lebyi a va fanele va byi kuma eswibedhlele etitliliniki kambe hikwalaho ka ku va vatsoniwile na ku va va dyuharile a swi koteki leswaku va tikuma va ya e swi kwale swibedhlele kumbe kwale titliliniki hikwalaho ka sweswo ku na vanhu lava va tirhaka hi swona ku hlayisa vadyuhari na vatsoniwa emakaya va kuma mirhi va kuma vuhlayiseki lebyi a va fanele va byi kuma eswibedhlele kambe ku hambana i ku vona va swi kuma va ri emakaya ya vona.

Vanhu lavakulu kumbe vadyuhari vo tala a va ha tirhi kutani a ku na mali leyi nghenaka eka vona ku kota leswaku va tihlayisa va hlayisa na mindyangu ya vona muholo lowu va wu kumaka eka mfumo wu va pfuna leswaku va ti hlayisa emakaya va xava swakudya va xava mirhi va hakela swin'wana na swin'wana leswi swi faneleke ku hakeriwa hi vona va hlayisa mindyangu va hlayisa vatukulu vana va vona hi muholo lowu wu endleriwe swona leswaku va pfuneta laha va tsandzekaka kona laha mikwama ya vona yi nga fikeleliki kona.

Ku endla leswaku vadyuhari lava va ndzi tshamaka na vona va tshama va hlayisekile ndzi nga kuma munhu loyi a nga na vutivi loyi a tirhaka hi swona lava va home based care leswaku a va ta va ta hlayisa vadyuhari lava ndzi tshamaka na vona laha kaya leswaku va ta kuma vuhlayiseki va kuma mirhi swakudya na hinkwaswo ku hlambisiwa hinkwaswo leswi vanhu va home based care va tirhaka ha swona ku pfuna vadyuhari ku pfuna lava vabyaka leswaku va kuma vuhlayiseki lebyinene na va ri emakaya va nga yanga eswibedhlele.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende hikuva va pfumala leswi vulaka leswaku a va na mali ya ku va pfuna ya ku va hlayisa na leswaku va hlayisa na mindyangu ya vona kumbe vanhu hinkwavo lava va languteke vona leswaku va va hlayisa mali leyi ya mudende va yi kumaka va xava swakudya hi yona va hlayisa mindyangu ya vona va endla na swin'wana na swin'wana leswi swi bohaka leswaku va swi endla hi mali ndzi pfumelelana naswona leswaku i mhaka ya kahle va tele vanhu lava va nga pfuneka hikwalaho ka mali leyi ya mudende wa mfumo wa Afrika.

Eka mikarhi ya sweswi mali ya social grant ndzi vona yi nga ha ringananga hikuva swilo swo tala swa durha ndzi nga ha vuli swakudya minxavo wa swona wu tlakukile swinene a xa ha ri kona xilo lexi xi xavekaka masiku lama mali ya social grant khale a yi xava swakudya swo ringana n'hweti hinkwayo kambe masiku lama yo xava swakudya swa mavhiki mambirhi hikuva swilo swa durha swixevo ngopfungopfu swi durhaka ngopfu swi tele hinkwaswo swilo leswi swi lavaka mali se swa durha a ka ha ri na nchumu lexi xi xavisiwaka hi nxavo wa le hansi kumbe xi hakeriwaka hi nxavo wa le hansi.

Ndzi vona titliliniki ta le matikoxikaya ti phakela vukorhokeri bya kahle hikuva mimirhi yo tala leyi yi kumiwaka etitliliniki i mahala vanhu va kota ku pfuneka mavabyi ya vona ma horisiwa hi va nga hakelanga nchumu ku va ku ri mahala hinkwaswo swi nga va swin'wana swi nga ri kona ku ku tsonekile lahaya na lahaya kambe eku heteleleni ka siku vanhu vo tala lava va yaka etitliliniki va kona ku va kuma ku pfuneka va kamberiwa kutani va nyikiwa mirhi va tlhelela emakaya va nwa mirhi leyi kutani va titwa va lulamile .

Mfumo wu nga endla leswaku ku va na swibedhlele swa mahala ku akiwa swibedhlele swa mahala ematikoxikaya swi nga akiwi emadorobeni ntsena kutani ematikoxikaya ku akiwa titliliniki ntsena mfumo wu nga aka xibedhlele ematikoxikaya kutani vanhu va kota ku ya kwalomu swibedhlele va ya horisiwa mavabyi mahala ku ri na tidokodela to tala ta ku hambanahambana ta mavabyi yo hambanahambana hi mukhuva wolowo kutani vanhu va ya va ya kota ku pfuneka va kuma mirhi leyi va yi nwaka kwale xibedhlele va ya emakaya va fambisiwa na mirhi .

Ti-mobile clinic ti yi kahle hikuva to vekiwa kun'wana na tin'wani ene a ti lavi ndhawu leyikulu laha yi nga lavekaka swa ku ku akiwa tliliniki leyikulu mobile clinic yi lava xindhawana laha va nga yi vekaka kona kutani vaakatiko va ya va ya kuma ku pfuneka vanhu vo tala va ya titliniki kutani leswi endlaka ti-mobile clinics ti nga tali lava va yaka kona va fika va kota ku kuma ku pfuneka va nga yimanga eka malayini yo tala nheti ku ya va ya va ya kota ku pfuneka kwale ndzeni ka clinic.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi hikuva va nge swi koti ku fikelela titliliniki leti ti va ka ti ri kule hikwalaho ka ku kala mali yo khandziya va ya kona hikuva ti le kule swi nga lava va khandziya tithekisi tibazi ku va va fika kona naswona va ri ku vabyeni titliliniki ta le kusuhi ti ta kota ti ta endla leswaku va kota ku ya va fika va kona va kota ku pfuneka hi xihatla xa ku copeta ka tihlo va kuma mirhi na ku pfuneka hinkwako lebyi va byi lavaka va nga yanga ekule va ta kuma na ku lova .